Mo setsong sa rona ne re apara diaparo tsa makgabe matlalo. Jaanong di fetogile thata ka gonne gone yanong re apara masila, re apara diaparo tsa setso tsa masela go na le tsa makgabe.

Nyaa, ga se akanyo e ntle thata gore o ka apara moaparo wa setso ko di conference-eng. Ko di conference-eng tshwanetse go lebagala ya ka motho o tlileng tirong e e botlhokwa, o tlileng moketeng o botlhokwa wa conference. Jaanong diaparo tsa setso ga di a dumelesega.

Moaparo wa setso wa basadi ke o a makgabe le wa letlalo. E fela nna ke rata wa makgabe o montle thata ka gonne ga basadi ba tshamekisa letheka ntse ba ya ka fa leka fa. Nnyaa tlhe go go ntle go go ntle tota makgabe a le a ntse a ya godimo, ko tlase ko godimo ko tlase, nnyaa e mentle thata ya makgabe.

Ga se tsela e ntle ya gore re rute bana ba apare diaparo tse di ntshang mmele. Gantsi bana ba apere ba ntshitse matsele. Ga se tsela e siameng, ngwana wa mosetsana o tshwanetse go iphitlha matsele, go iphitlha dirope, seaparo se a se aparang se tshwanetse go tsamaya modimo ga mangwele. E seng gore di ntshe dirope le matswele a se tsela ya go apara mo bathong ya mosadi.

Fashion-e, dibagwa le dilwana ha di kgabisi go bontsha gore motho wa setso sefeng. Ebile mo nakong ya jaanong ko re motho le ga e le mo-Zulu a ka apara sebaka sa motswana a ka apara sebaka sa seXhosa. Mme seabe sa go apara dilo tseo ga sa siama gonne go na le dibaga tse dingwe tsa motho o wa badimo mme ge ka fashion-e ya gompieno go apariwa fela.

Seaparo sa mosadi o nyetsweng o tshwanetse go apara mosese, a ikhurumetse magetlha, a rwale le motlhogong. Gonne wa bontsha gore ke mosadi wa monna o mong, mosadi wa lelapa o tshwanetseng go nna le seriti, gonne o ka se re o tsamaya ko mabenkeleng o apere moaparo o ntshang dirope mme o nyetswe. Banna ba bangwe ga ba tlamele go bona mmele wa mosadi wa monna o a monyetseng. Ha o le mosadi tlamele o tshwanetse go apara seaparo se se bontshang tlhompo le go o nyetswe.

Tsa setswana go le gantsi di diriwa ka kgetsi, di diriwa ka di wool-o, di diriwa ka matlalo a diphologolo. Meaparo ya teng ke dikete, mesese, dikwane jalo le jalo.

Diaparo tsa setso gantsi ga tsona di ntsha mmele, matswele. Jaanong diaparo tsa basadi tsona ke mesese e me telele, ke dikhipa tse di telele. Jaanong di farologanya thata ka gore tsa setso di ntsha mmele fela tsa basadi di ntse sentle.

Nnyaa, ga se dilo tsa gore o re ka tshela mmogo le fashion-e ya gompieno uh uh. Diaparo tsa setso ke diaparo tsa setso di apariwa ga go rileng, ga gona le mokete wa setso kapa e le letsatsi la go keteka setso sa rona. Nnyaa, ga nkitla di farologanye thata gonne fashion-e ya segompieno, nnyaa ga nkitla ke e papantsha le diaparo tsa rona tsa setso. Gonne diaparo tsa rona tsa setso ne di na le tlhompho, seriti, e fela fashion-e ya gompieno nnyaa nka se re ee.